Ingangumbono ombi kakhulu kuba ootsotsi bangahlala kuloo ndawo bathathele abantu iifowuni zabo.

Ndingayenzela indawo yokuhlala edongeni.

Ukungena kwiWi-Fi ngelungiselelo le-router kwenza i-intanethi ikhawuleze.

I-smartphone sifota kakuhle ukodlula iifowuni zakudala kwaye uyakwazi ukufaka ii-app eziluncedo ezifana ne-app yasebhanki.

Ewe, inani labafundi bamaphephandaba eMzantsi Afrika liyehla kwaye yingxaki enkulu kakhulu leyo kuba amashishini ashicilela iindaba kumaphephandaba azawuvalwa.

Kungafuneka kuqinisekiswe ukuba zonke iikhompyutha zinayo i-VPN kwaye zisebenza ngendlela ekuyiyo ngaphambili kokuba kusetyenzwe ukuze kukhuselwe iinkcukacha zabathengi xa kusetyenzwa.

Bendizawuthatha iphephandaba ndilifote ndakugqiba ndilifake kwi-intanethi, kodwa ndenze ukuba ezi ndawo zinebali zingabonakali kubonakale izihloko zodwa.

Hayi, alufikeleli kumntu wonke ulwazi lokwenza imali kwiindawo zonxibelelwano zangoku.

Ndingakhetha le encinci egcwele ngabantu kodwa ineintanethi ekhawulezayo kuba kuzawuba lula ukuba ndisebenzise amakhasi onxibelelwano xa ndifuna ukuwasebenzisa.

Indinceda kakhulu iWi-Fi yasekuhlaleni efumaneka ngaphandle kwentlawulo, kuba ngenxa yayo ndiyakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo eyenzelwa ekhaya.

Ndiyavumelana nale ngxelo kuba ulutsha lungakwazi nalo ukufaka izicelo zomsebenzi eziye zifakwe kusetyenziswa i-intanethi. Abantwana besikolo bangakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo eye yenzelwe ekhaya xa kukho i-intanethi yamahala. Abantu abahleli ekhaya abadala abangasebenziyo bangakwazi ukusichitha isithukuthezi besebenzisa iWi-Fi yamahala.

Ndingazama ukuxelela iinkokheli zasenkonzweni.

Siye sikhethe ukuyibukela sihleli ekhaya kwizixhobo zale mihla.

Kumajelo okuncokola ndike ndingene ndisithi ndifuna ukuncokola nabahlobo bam. Xa ndingena kuvele kuvele ividiyo enabantu ababelana ngesondo okanye kuvele kungene umyalezo osuka emntwini endingamaziyo andincokolise, andincokolise. Apha ekuncokoleni uzawuthumela ilinki athi mandijonge le nto sincokola ngayo ikule linki. Xa ndigqiba nje ukuyicofa ilinki andisakwazi ukubuyela kwikhasi lam lokuncokola.

Amajelo okuncokola afanelekileyo anokusetyenziswa ngumntu ofuna ukwenza isibhengezo ngeshishini lakhe lokubhaka nguTikTok elinye nguFacebook.

Xa uninzi lwabantu lufunda amaphephandaba efowunini mahala, abantu abathenga amaphephandaba bazawubambalwa. Loo nto izawukwenza ukuba amashishini wamaphephandaba angakwazi ukwenza ingeniso.

Akukho nto ingendluliyo, nale ukuyo izawudlula. Kudala bavela abantu besenza izinto ezimanyumnyezi kumaqonga onxibelelwano kodwa kudlule, silibale ngabo kungekapheli nditsho unyaka lo umnye. Kuzawudlula nakuwe.

I-smartphone siluncedo kakhulu kubantwana abaninzi abakwishumi nangaphezulu kuba siyabancedisa xa benikezwe umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya. Okunye, abantwana abane-smartphone bayakhawuleza ukufunda isiNgesi.

Kuxa ndihleli nabantu endingathandiyo ukuncokola nabo.

Ndingafaka imibhaco enxitywe ngoomama, ootata, abantwana. Kube yimibala eyahlukahlukeneyo eqaqambileyo.

Ndicinga ukuba iiphasiwedi zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono, kuba ootsotsi kule mihla basebenzisa iiWi-Fi ezingenaphasiwedi ukweba iinkcukacha zabantu.